Ngingajabula kakhulu futhi ngiqonde ukuthi noma imuphi umsebenzi owenzayo ungakufakela imali.

Kuba nokuthula nokuthola isikhathi sokuzicabanga ngaphandle kokuphazanyiswa izinto zomhlaba.

Kwaba ithrendi yokwenza ama-stomach exercise owokujimisa isisu. Ngathi mase ngiyilandela nami ngenza ngabona ukuthi hhawu, kuba nomehluko omkhulu owenzakalayo.

Ngingamenza aqonde ukuthi ezemidlalo ziyithuba lokuzivocavoca, okuyizinye zezinto ezilekelela umzimba womuntu, uma wengane esakhula kanti futhi zingaphenduka zibe iyona ndlela yokufaka imali ephaketheni or yokwakha ikhaya ngoba ziya phenduka zibe umsebenzi uma umuntu enekhono eliqavile kulowo mdlalo lowo.

Singazigqungazela ngokuthi zibe yingxenye ya yonke imidlalo noma imicimbi ekhona ukuze izingane zikwazi ukuthi zithole ithuba lokuphumelela, zigcine zihlangane nabakwanye amazwe ngaleyo midlalo leyo.

Ngingamkhuthaza ngokuthi ngimazise futhi ngimqondise ukuthi ukuzibandakanya namaqembu ezemidlalo kuyalekelela ekutheni uthuthukise umqondo wakho, indlela ocabanga ngayo nokwazi ukuphilisana nabanye abantu, ngizama ukufeza iphupho elilodwa.

Ukuba umuntu ohlala ngayedwana osabayo ukuzibandakanya nabantu.

Kunomthelela omuhle ngoba ukuy'bandakanya kwezemidlalo kusiza ukuthi ukwazi ukuvocavoca umzimba kanti umzimba uyakudinga ukuthi unyakaziswe isikhathi nesikhathi. So ngale nkathi uzibandakanya kwezemidlalo, umzimba wakho uyawujuxuza uwunyakazise, lokho-ke umzimba uyakuthokozela bese lokho kwelula nesikhathi sakho sokuphila.

Zingakusingatha ngokuthi zenze sure ukuthi ezemidlalo ziyagqugquzela umphakathi esikoleni, kube nezinhlelo. Kuqokwe othisha abazomelela ezemidlalo ngokwamakhodi kuphinde kube nosuku olulodwa evikini oluhlelelwa ukuthi bahambe abantwana beyodlala, beyoncintisana, ngabe ngokwama-class noma ngokweminyaka. Kusukele lapho kuphumele kuyiwe phandle, kuyiwe kwezinye izikole beyoncintisana nazo, kuhambe kuhambe kuze kufike kuncintisane ngokwama-district.

Imisebenzi yokupheka emahotela, izindawo zokulala, imisebenzi yonondweba phinde futhi kube imisebenzi yezokuthutha, ma kuthathwa abadlali besiwa kulezo zindawo bayodlalela kuzo, kube imisebenzi emagaraji ngoba ezokuthutha zisebenzisa u-petrol.

Ngokuthi othishanhloko benze sure ukuthi zonke izinhlelo noma onke amakhodi akhona esikoleni kuphinde kube nabaqeqeshi bawonke amakhodi befundise izingane ngamanye amakhodi angajwayelekile kwezemidlalo, zigcine ziwajwayela.

Kuyakhuthaza kakhulu ukubona umuntu oqala ephansi umbone futhi ethuthuka entweni ayenzayo egcine kuyinto enkulu okuyiyona emiphilisayo so kuyakhuthaza ukuthi nawe ubone ukuthi ungakwazi ukuphila ngaphandle kokuthi uze ukuyoqashwa.

Ngingaqinisekisa ngokuthi ngibahlukanise ngokweminyaka nangokwezigaba noma nangamakilasi ukuthi wonke umuntu akwazi ukuwufunda umdlalo phinde bewudlale ngokwey'gaba zabo zeminyaka noma ngabe ezamakilasi abawafundayo.

I-soccer, okuyibhola lezinyawo, kube yi-volleyball, kube i-netball okuyibhola lamantombazane lesandla, kube i-rugby, ibhola lombhoxo. Kodwa umdlalo ovelele yilo wezinyawo, okuyi-soccer ngoba iyonanto edlalwayo ngisho emphakathini, iyonanto etuswa kakhulu nelandelwa kakhulu, so iyona egcine ithola ukunakekelwa nokulandelelwa, lena eminye isathwele kanzima ngoba basebancane abantu abasenegalelo nase kuy'nakeni.

Ngilulolonga kakhulu, imidlalo yesintu enjengezindlamu nezingoma lapho izingane noma abantu beqhudelana ngokusina nangezinkondlo.